Lebaka le etsang hore nama ya rona e be ya boleng bo hodimo ke hobane diphoofolo tsena tsa rona ha di ya hlokomelwa ke rona dihwai feela hobane tsebo ya rona ha ya lekana hore re hlokomele diphoofolo tsena ka tsela e nepahetseng. Jwale nako le nako ho tla ditsebi le dingaka tsa diphoofolo. Ba tlo re ruta ba re eletse ka hore re hlokomele diphoofolo jwang, Ba tla ka nako tse ding ba tlo di enta. Ho thibela mahloko le malwetse a itseng ho thibela dikokwanahloko tse amang diphoofolo. Ke ka hoo, nama ya rona e leng ya boleng bo hodimo hobane ho ya hlokomelwa ke rona feela empa e hlokometswe le ke ditsebi le dingaka tsa diphoofolo.

Bo nneteng fela ha ke tsebe haholo ka mofuta ona wa ho nehela wa maiketsetso, empa ke hopola hore balemarui ka nako engwe ba ebang ke peo ya phoofolo e tona mme ba e jale ka popelong ya phoofolong e tshehadi. Sepheo le morero e le ho ba le namane kapa ledinyana la mofuta wa phoofolo eo ba batlang ho ba le yona.

Ke nahana lebaka e le hobane re tseba bokotsi bo notshi e tlang ka bona. Notshi ha se sebupuwa se leng hore motho le motho a ka bapalla pela sona hobane e lomana ha bohloko. Jwale ha re na tsebo ya hore ha re batla ho tlo lema mahe a dinotshi re ka qala kae. Ke ntho e etsuwang ke makgowa a eo, ke rona Basotho ha re etsa e be le taba ya ho ya ho bontsha feela hore o mohale.

Malome lebaka le etsang hore ke botse potso ya mofuta ona, ke hobane ke hlokometse hore mobu o sebedisang ho lema ditholwana le meroho e re tseo re di jang letsatsi ka letsatsi ha o tshwane le mobu wa naheng, mobu wa naheng ha o hlokomelwe, o fumana letsatsi, o fumana pula, empa o kgona ho medisa meroho le ditholwana tse jewang ke diphoofolo tse hlaha, tse kang ditshwene le ditshepe. Jwale ne ke lakaditse ho tseba hore na mefuta ya ditholwana tseo tse holang naheng ke tse jwang.

Ke ntho e bohloko haholo ho lahlehelwa ke mosebetsi, empa bonnete ba taba ke hore mehla ya fetoha ho tshwanetse re kgeme le dinako. Nako e ngwe hore rapolasi a be le di-sensor-a tsena a be a shebile hore mohlomong a boloke tjhelete lebakeng la hore mohlomong ha sa kgona hore a ka lefa mosebeletsi wa hae tjhelete e tomanyana e hlomphehang ka bo madimabe yona e bohloko ho ha motho a lahlehelwang ke mosebetsi. Empa hee ha hona nthwe, re tla e etsa ho tshwanetse re kgeme le dinako.

Ha se taba e lekanang le nna hore ke bona ntho eo e lokile kapa jwang, hobane motho le motho o na le mabaka a hae a mo qobellang hore a nke diqeto tseo a batlang ho di nka. Ka nako e nngwe re ka bona hore ke ntho e mpe hore batho ba tlohe mahaeng ba ye toropong empa be re sa tsebeng maemo a ba susumetsang hore ba qetelletse ba nkile qeto e jwalo.

Bonneteng ha hona letho le nka ba ka le etsa ntho e tla nkwatisa ke hobane ho bohloko ho lahla ntho o e rekileng ho sa e sebedisa yona ke ntho e bohloko haholo empa ha hona letho Le nka ba ka le etsa hobane o tla be o so fetile. Dikgwedi ke wa rekile makotikoti ao, jwale dinawa di bodile ha hona nthwe ke tla e etsa ke hore ke tswele pele ka bophelo.

Ho ithuta ho lema ha se feela ho ithuta ho jala peo ke ntho e nkang motho e mo fe semelo se tsitsitseng, motho ya tsebang ho lema ke motho ya nang le mamello ke motho ya nang le boikarabelo ke motho ya kgonang ho itlhokomela le ho hlokomela ba bang ke motho ya kgonang ho iphepa. Ha hona ntho e kgolo ho feta eo. Ho ba le mamello le boikarabelo.

Hobane ho le ho se molaong ho ka hira batho ba ka tlase dilemong, mmuso o tshwanetse hore o hlokomele bana ba tswang malapeng a futsanehileng tse ding tse etsahalang ka mona ka Afrika Borwa ke taba ena ya tjhelete ya letheka ho na le malapa a fumanang tjhelete ya bana kgwedi le kgwedi. Le bana ba ja hape dikolong, ba fumana dijo bo nthonyana tse jwalo. Ha se tharollo yona, empa hee ke bona e ntse e le, ke bona mmuso o leka ho sireletsa ditokelo tsa bana ka ho etsa jwalo.

Tjhelete, ha re no e fa mang le mang ya kopang ho ba le tjhelete. Tjhelete e tla fumantshwa ho motho ya bontshang hore o ikemiseditse ho sebetsa le rona. Jwale ha o na le mobu wa ho jala, ha o na le serapa, ha o na le disebediswa tsa ho jala, e tla o tlo ingodisa. Re tla etsa letsatsi, re hlophise, re lo bona serapana sa hao, re bone hore o shota ka eng, o haella ka eng. Ebe hee o fumantshwa thuso eo o e hlokang? E bang o hloka dipeo, o tla fumana dipeo e bang o hloka disebediswa, o tla fumana disebediswa jwalo jwalo ka ho fapafapana.

Re ka thabela hore mmuso a se ka nka tjhelete ya lekgetho ho dijo tseo re di jang mehla le mehla jwalo ka phofo tswekere, mafura, nama ya kgoho, lea le tse ding tse re di hlokang hore re iphedise.

Ho bohlokwa haholo hore dihwai ba hlahlobe bophelo ba mobu, ebile hobane tsebo ya bona ha se tsebo e lekaneng. Nka toboketsa ka hore haholoholo ba ikamahantse le ditsebi le dingaka tse nang le tsebo tabeng tsa temo le tabeng tsa mobu ho netefatsa hore mobu o dula o ntso phetse hantle hobane bonneteng, maemo a lehodimo morao tjena ha sa tshwana le pele ha ho sa le bonolo ho lelapa hore lehodimo le tlaba jwang ka tsatsi le latelang.